Abantu namkha isitjhaba siyabumbana lokha asithi abalandeli besiqhema esithize bayakghona ukubumbana bakhambe bayokusekela isiqhema abasilandelako nofana nanoma lokha abalandeli beenqhema barhitjhana kangaka, beenqhema ezihlukahlukeneko kodwana khona isitjhaba siyabambana, sikhambe siyokusekela iinqhema zabo.

Iye, umukghwa loyo awa sewakhamba neenkhathi zakade, njenganje sekutjhugulukile isitjhaba sesibumbene isitjhaba sesiyathandana begodu siyasekelana kuzo zoke izinto abazenzako ngazo zoke iindlela.

Imidlalo yendabuko iyafundisa elutjheni ukobana ikwazi ukuzijamela. Ibafundisa nge-balance begodu inelwazi olunengi. Iyabafundisa ukuthi baphile bazivoqavoqa, baphile banamandla, baphile basesimeni esinepilo.

Endaweni yangekhaya abantu bathanda imisebenzi, bathanda ukudlala ibholo erarhwako, bathanda ukugijima, bathanda ukuyodoba amafishi, bathanda ukuyodoba iinhlambi

Iye, kufanele bona utitjhere bababandule abafundi kezemidlalo eenkolweni ngombana kuneemfundo esikolweni zokubandula abafundi. Abantu abaneziqu zemidlalo eenkolweni bazobathathaphi ngombana nabo abantu labo bafuna imali yokuthi babhadalwe kodwana abotitjhere bayakghona ukwenza lokho, ukubabandula abafundi ngoba bazi ukuthi bazakuthola imalabo yomrholo.

Ukuze batjhugululwe umkhumbulo wabo, kungathoma kwenziwe amahlelo wokufundisa umphakathi ngokubaluleka kwemidlalo begodu indlela ebangakhuthaza ngayo abadlali bemidlalo leyo bafundiswe, imiphakathi ifundiswe ngazo zoke iindlela ngemidlalo le ukobanyana ingathuthukisa njani abantu laba, ilutjha kuhle kuhle, ekhulu ilutjha.

Umsebenzi omutjha engathanda ukuwenza ukuzilibazisa ngingathanda ukulinga ukudoba amahlambi.

Iye, abadlali ababonakala babancani emaphaliswaneni amakhulu, badlali abathola isekelo emphakathini, eenkolweni, nasemakhaya, enibakhuthazako bona benze kuhle, kubadlali abenza kuhle, abaphumelelako, abaphuma kokuthoma emidlalweni leyo.

Ikghono lokuzijamela ngedwa begodu ngifunde ikghono lokuthi ngikwazi ukucabanga msinya lokha nangisesimeni esiphuthumako, ngikwazi ukuphendula msinya kuleso simo.

Mina ngingalunga emjarhweni wemarathoni ngombana ngiyakwazi ukubekezela begodu nginomoya.

umsebenzi wokuzilibazisa, ukugijima begodu ngithanda nokudoba ama-fish.

Mina bengibona ngathi kuyinto esegazini. Kubabantu abamnyama abakheke njalo, abakheke bonyana babe nebelo eliphezulu khulu ukudlula amanye abanye umhlobo. Nokuzibandula ngefanelo nokuzibandula nzima khulu kuyarhelebha, kukhamba negazi labo.

wokulolonga umkhumbulo, wokulolonga umzimba.

Iinkolo ezinengi zingaphuma lena ngokubawa isekelo kurhulumende nokubawa isekelo eenkhamphanini ezizijameleko kobanyana zibasekele ekuthuthukiseni imidlalo yabo.

Awa, iinkhathi njenganje sezitjhugulukile. Ukudlala ukudlala kwayo kwemidlalo le bukhuwa angekhe kwaphula umthetho wesiko begodu bazawudlala ngendlela wabo wobukhuwa, bangaberegisi lona wesintu.

Iye, iye, imisebenzi yokuzilibazisa iyabenza abantu bona babumbane basekelane begodu bakhathalelane, bathandane, bakhuthazane kobanyana mabaqhubeke bafunde.

Iye, ituthuko elethwa elethwa maphaliswano wezemidlalo iyikhulu khulu, yikulu eenqhemeni zemidlalo zenarha le ngombana ziyakghona ukuthuthuka begodu nabadlali beenqhema lezi bayakghona ukubona ziinarha ezinye begodu babathathe, bafune ukobanyana bodlalela iinarha zabo.

iyamsiza ingqondo yomuntu nofana umkhumbulo womuntu, iyamlolonga ukobana akwazi ukucabanga msinya. Lokhu kumrhelebha lokha asesimeni esiphuthumako, uyakwazi ukuthi acabange msinya, uyakwazi ukuthi ayenzeni.

umdlalo womrabaraba wona usabonakala ngathi awunamalinzuzo, ngekhe yaletha iinzuzo yemali emphakathini. Kungombana umdlalo womrabaraba siyakghona ukuwudlalela noma kukukuphi.

Iye, abadlali ngonobangela wemidlalo yendabuko kusuke kubadlali abahlanganisa imidlalo yendabuko nemidlalo ebukhuwa, bafundise abantu, bavule iindawo zabo zokufundisa abantu ukuthi bakwazi ukudlala imidlalo leyo, babaqeqetjhe.

Ilutjha ilutjha lizuza okukhulu eminyanyeni yeentjhabatjhaba ngombana bakghona ukuthola ilwazi, bayafunda ukuthi nangafunda ngifane njengomuntu ophethe iminyanya lena, nami ngingenza umehluko omkhulu emphakathini. Bayafunda ukuthi bakwazi ukuzijamela, bayafunda ukuthi bazazi ukuthi bafunani epilweni.

Iintjhijilo ilutjha ezihlangabezana nazo emidlalweni ziintjhijilo ezifana nokungatholi isekelo leemali, ukungatholi iimfanekiso zokudlala imidlalo lena nesekelo lokuthuthukisa ilutjha leli ukuya bonyana liye phezulu lithuthuke.

Kungombana umsebenzi kungombana umsebenzi wokuzilibazisa ukusiza khulu ukobanyana ukwazi okuhle okwenzako nalokha okuzokufaka engozini, ukwazi okulungileko nokungakalungi begodu ukufundisa khulu ngokuthi ukwazi ukuzijamela nokwazi ukucabanga lokha usengozini, ukwazi ukuzikhipha msinyana khulu engozini.

imidlalo le, awa imidlalo le ayibaphathisi amahloni kodwana imidlalo le kungombana ingaziwa babantu boke, babona ngathi nabangayiveza eenkundleni zokuthintana abantu bazoba neenkulumo ezinomthelela omumbi kibo, bagcine sele bangasayidlali imidlalo le.

Umsebenzi wokuzilibazisa ngithanda umsebenzi wokudweba ngombana ukudweba kungenza ukuthi ngikhohlwe ngakho koke okwenzekako epilweni ukudweba kufuna ukuthi ngi-focus ngicabange kuhle.

Isikhathi engathaba ngaso lokha nangenza umsebenzi wokuzilibazisa ngazizwa ngithabe khulu ngingasingaphasi kokugandeleleka khabe ngidweba ngathola ukuphumula kwakungithokozisa khulu ukungabi ngaphasi kwegandelelo begodu ngenza into ekhulula umoya wami ngadweba ulwandle. Khabe lokha mangidweba ilwandle khabe ngicabanga ilwandle ukuthi linokuthula kangangani ebusuku nomoya wakhona ubetha kamnandi kangangani.

Into engiyitlhogako lokha nakufanele ngenze umsebenzi wokuzilibazisa kufanele ngithole ipende ngithole nebhodi ngithole ne-brush. I-brush le ngiyo engizoyisebenzisa ukupenda lapha ebhodini ngitjheba ngayo ependeni.

Umsebenzi engiwenzako wokuzilibazisa engiwuthandako ngingawenza ngingedwa ngiwenze nabanye abantu lokha nakutlhogekako kodwana ngiwuthabela khulu lokha nangingedwa ngikwazi ukuzicabanga ngazi ukuwenza kuhle ngiphumulile ngingasingaphasi kokugandeleleka.

Esikhathini esinengi umsebenzi wokuzilibazisa nguwenza lokha ngamapelaveke lapho ngingenzi khona lapho ngiziphumulele khona ngingazicabangeli nex ngingasi ngaphasi kwegandeleleko namkha nguwenza lokha nasele ngibona ngathi ngaphasi kwegandeleleko begodu angisakghoni nokucabanga kuhle ngizenzela wona umsebenzi wokuzilibazisa lona ukuze ngikwazi ukucabanga kuhle.

Ikghono engilifunde emsebenzini wami wokuzilibazisa engiwuthandako likghono lokuthi ngikwazi ukucabanga ngaphasi kwegandeleleko ngingathi lokha nangaphasi kwegandeleleko ngithithize ngthukwe ngingazi bonyana ngizokwenzani kodwana umsebenzi lo ungifundise ukuthi ngikhokhe umoya ngiziphe isikhathi ngicabange kuhle begodu ngingenzi into ngokurhaba.

Umsebenzi wami wokuzilibazisa engiwuthandako uqakathekile ngiyavuma ngombana ngiwo ongisize ukuthi ngikwazi ukucabanga kuhle ngingathathi amagadango ngokurhaba begodi ngikwazi ukucabanga lokha nangaphasi kwegandeleleko namkha ngisesimeni esijarhileko namkha esiphuthumako ngikwazi uthatha amagadango alungileko angekhe ngazisola ngawo kusasa.

Ngizizwa ngiphumulile ngizizwa nginokujabula nginokuthaba, ngizizwa nginokuthokoza lokha nangenza umsebenzi wami wokuzilibazisa ngikhululekile emoyeni, ehliziyweni nasenqqondweni ngikhululekile.

Umsebenzi wami wokuzilibazisa ujwayelekile ngombana banengi abantu abawenzako njenganje begodu kunabanye abantu abathola imali ngawo wona umsebenzi lo wokuzilibazisa abantu abanengi bayakghona ukudweba bayema-mall bakudwebe bese wena uzobabhadela abanengi msebenzi wabo wangamalanga lo.

Iye, ngingathaba ukufundisa omunye umuntu ngomsebenzi wami lo wokuzilibazisa engiwuthandako ngombana ngiyabona ukuthi umsebenzi wami lo wokuzilibazisa ungenza umehluko omkhulu emntwini loya odinga usizo ongakwazi ukucabanga ngaphasi kwegandeleleko othatha amagadango ngokujarha begodu aphinde azisole ukuthi uwathatheleni, kungafundisa umuntu ukuthi akhokhe umoya angajarhi.

Ngingayenza ngingadlala umdlalo webholo erarhako ngombana umdlalo lo uzongirhelebha ukuthi ngizilolonge emzimbeni ngizilolonge negqondweni nokobana ngingacabangi khulu kodwana kuzongisiza khulu lokho emzimbeni ukuthi ngihlale nginepilo umzimbami uhlale unepilo.

Abangani bami imisebenzi yokuzilibazisa abayenzako mdlalo webholo erarhwako ibholo yezandla ukudweba nokupenda.

Iye, unokutjhuguluka lapho nalapho kuzokuya ngokuthi wena ukusebenzisa ziphi iindlela zokwenza umsebenzi lona wokuzilibazisa iinsetjenziswa azozisebenzisa ziyatjhuguluka isikhathi masikhamba nangendlela wenza ngayo kuyatjhuguluka isikhathi masikhamba.

Ingoma leya engiyikhumbulako ithi irove Joe, akusingeyakho Joe ngeyamakhuwa Joe. Irove Joe akusingeyakho Joe ngeyamakhuwa Joe. Tjhukuthi ingoma le iqhaza ukuthi akusiyo yoke into yenziwe makhuwa begodu akusingeyamakhuwa. Nathi sibabantu abamnyama siyakghona ukudlala imidlalo. Siyakghona ukusebenzisa izinto begodu yomdlalo lo lokha sidlala umgijimiswano weenkoloyi namkha umgijimiswano wamabhasigili lawamatsikiri. Lapho-ke bese sikhuthaza umuntu ukuthi abe yinamba-one. Angathi yena akayazi ini ini ini akhuthale ukuthi akayisebenzise intwele, ayidlale intwele, bekayokuwina. Besikhuthaza lokho simupha amandla ukuthi naye akhuthale abenamandla ukwenza into leyo-ke, adlale umdlalo lo bekawukghone.

Ingoma eyenza kobanyana abentwana bakhuthale kulokha bacula iingoma zabo zemidlalo abazithandako. Ingoma ethanda ukuthi, eeh mama, I am sorry, irofe Joe. Nasi iingoma lezi ebazithanda abentwana, ezibagcugcuzelako evane nabo ezizokwenza ukuthi bawine namkha bathola amagondelo. Zinengi izingoma ezidlalwako lokha abentwana nabadlala imidlalo yabo, zinengi khulu.

Minengi khulu imidlalo yeentjhabatjhaba edlalwako. Imidlalo yabentwana ekhengezwa kobanyana ngeyobungani kuvamise ukuba midlalo yetjhesi namkha yekhrikhethi. Abentwana badlale imidlalo lena edlalwako ejwayelekileko njengebholo, ibholo yezandla, nebholo yenyawo, nekhrikhethi netenesi. Midlalo midlalo le ebathanda ukuyidlala njenganje nerabhi.

Khona kanengi amatatawu aselizweni langekhethu alingene abantu abakhulu, begodu abentwana kufuze bawajwayele amakhulu la basesebancani ngombana awakho amanye amatatawu wezemidlalo, godu akhona akhona amanye njenge wezemidlalo wekhrikhethi akhona ayabalingana abentwana abancani. Akufani nalokha lela itatawu lokudlala umdlalo webholo erarhwako lawo amatatawu makhulu khulu ukudlula amanye la wezemdlalo ukudlula woke eminye imidlalo amatatawu abentwana kufuze bawajwayele begodu ngiwo wodwa.

Iye, umdlalo lo wokweqa intambo ungafakwa esikolweni sakhona namkha isikolo sakhona singakhiwa ngombana umdlalo lo unekghono elikhulu begodu ngiyacabanga ukuthi umdlalo lo ungangena ephaliswaneni lama-olympics ngoba uyafana nemidlalo efana njengama-gymnastic ayikakahluki khulu. Abentwana namkha abafuna ukuwudlala bangabaqeqetjha eenkolwenezi bafundiswe bona udlalwa njani begodu bangakghona. Umdlalo lo unekghono elikhulu khulu. Ungangena emaphaliswaneni zomhlaba lo woke lo unekghono elikhulu khulu kunayo yoke imidlalo edlalwako la estradeni.

Iye, imidlalo imithetho le yemidlalo yendabuko nayo kufuze itlolwe phasi. Wona umthetho lona okhamba ngekambiso yesintu nawo kumele utloliwe phasi. Kufuze waziwe isizukulwana sizukulwana esizako idluliselwe esizukulwaneni leso. Kufuze imidlalo le yendabuko imithetho yakhona yaziwe. Yaziwe nguwo woke umuntu. Umuntu azi ukuthi ulandela muphi umthetho nakafuna ukudlala umdlalo wendabuko.

Imidlalo yendabuko kumidlalo ekhabe idlalwa kade namkha kumidlalo yesintu edlalwa babantu abathize kodwana nje sele kutjhugulukile imidlalo le ingadlalwa nanoma kungubani noma kubulili buphi, kumnyaka muphi. Imidlalo yendabuko imidlalo esuka lokha ekadeni kusaphila abokhokho bethu.

Imidlalo yendabuko iqakathekile emiphakathini wethu ngombana kumidlalo esikhulisileko thina. Kumidlalo esuka esikhathini sakade. Kumidlalo ekhabe idlalwa bogogo nabomkhulu bethu. Abokhokho nabomkhulu bethu lokha bakade. Kumidlalo ezifundisa okunengi ayisafanani nemidlalo yanjena imidlalo yendabuko isifundisa okunengi khulu begodu isifundisa amakghono amanengi khulu. Imidlalo wendabuko uza namakghono amanengi, njengokwazi ukuzijamela lokha nawudlalako namkha ukucabanga msinya. Imidlalo le ikufundisa amakghono anjalo ukucabanga msinya, wokwenza izinto msinya, ukwazi ukuthi mele wenzeni okulandelako.